Uhulumeni kanye nezinhlangano ezizimele, ama-NGO bangabasekela kahle abantu besifazane njengokuthi bahambise izimfuno noma bahambise izinsiza ezingabasiza kakhulu ukuthi noma sekushaya isikhathi sokuthi bayozala besizakale, futhi bangayenza nezimfundiso ezingafundisa abantu besifazane ukuthi uma ngabe usuzithwele uziphatha kanjani.

Izinqubomgomo ezikhona eNingizimu Afrika zokuseka abantu abakhubazekile ezindaweni zasemakhaya ukuthi kukhona umthetho weriphabhulikhi yaseNingizimu Afrika. Lo mthetho sisekelo waseNingizimu Afrika, usiza abakhubazekile ukuthi bangacwaswa bavikeleke futhi izinsiza zifinyelele kubo.

Uma ngingahlela umkhankaso wokuqwashisa umphakathi ukuze uxwayise abathengi ngobungozi bemikhiqizo bokukhipha ubuthi emzimbeni. Ngingawuhlela ngale ndlela, ngingahleli njengendlela yokuthi sikwazi ukuthi sixhumane futhi sizwane ngiphinde sibaxwayise ngokuthi ubungozi kubukeka kanjani uma ngabe ukukhipha ubuthi emzimbeni kanye nezempilo ukuthi zingangenelela kanjani.

Abasebenzi bezempilo bomphakathi bangasiza kahle ukuze kuvimbelwe ukukhulelwa kwentsha ikakhulukazi. Bangaqwashisa intsha ukuba akukho kuhle ukuthi ukhulelwe usemncane usenekusasa eliqhakazile ngaphambi kwakho. Ngakho-ke vuma ukuthi uziphathe kahle, uhlale ngentombi.

Ngibona ukuthi kungcono ukuthi kubekhona umshayeli ozothutha izaguga ukuze zikwazi ukuthi ziphumelele esibhedlela ngoba laba bantu abadala sebekhulile kakhulu ukuthi bangakwazi ukuthi bazihambele bayofika esibhedlela esiseduze. Kanti uma ngabe kukhona umshayeli ozokwazi ukuthi abahambise, uzokwazi ukuthi abanakekele enze isiqiniseko sokuthi bayaluthola nosizo, ababeke esibhedlela futhi ababuyise bephephile.

Into engenziwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi abantu asebekhulile bayathola ukwesekwa ngokwezimali okwanele ukuze bahlangabezane nezidingo zabo. Kufanele ukuthi uhulumeni nomphakathi wonkana ukwazi ukuthi ukhulume nabo gogo kungabe basho izidingo zabo ebese kubakhona abeluleki abazobaluleka ukuthi benze njani ukuze bezokwazi ukuthi bafeze zonke izidingo zabo.

Uhulumeni izindlela angaqinisekisa ngazo ukuthi izindawo zasemakhaya zithola isizo lwezempilo olusezingeni elifanelekile, ukuthi baqashe abantu abayaziyo into abayenzayo, abayaziyo into abayifundele ngakho-ke ngalokhu bazokwazi ukuthi baphathe abantu ngendlela okumele babaphathe ngayo.

Ngazizwa kabi kakhulu uma ngabe ngingehlekelwa isimo sokuthi ngisemtholampilo ugule kakhulu sibe sesiside isikhathi engisiinde kulayini ngingalutholi usizo. Ngingazizwa kabi kakhulu, ngingaphatheka kabi ngingazizwa ngidangele, ngoba bengingeke ngisuka ekhaya ngiye emtholampilo, ngingaludingi usizo.

Ukubiza kwemithi emakhemisi ikona okudala ukuthi abantu beqhubeke nokusebenzisa amakhambi esintu la wendabuko ngoba wona amakhambi esintu la wendabuko awabizi kakhulu. Ngakho-ke abantu bangcono babona kungcono ukuthi basebenzise wona amakhambi kunokuthi bazothenga imithi ebizayo emakhemisi.

Ezokuthutha zasemaphandleni kumele ziqinisekise ukuthi ziyalungisa imigwaqo ikakhulukazi esezindaweni zasemakhaya, ukuze ama-ambulensi azokwazi ukufinyelela kahle ezigulini ngesikhathi.

Ikhona ikhambi engilaziyo elisizayo uma umuntu ephethwe ikhanda ibizwa ngokuthiwa i-black seed oil, uyakwazi ukuthi uyiphuze noma uyihogele ngamakhala. Ngakho-ke ave isiza ekulapheni ikhanda.

Into engenziwa ukuze kufundiswe imiphakathi enezinkolelo eziqinile zamasiko mayelana nezinzuzo zokuvimbela inzalo. Kufanele bafundiswe ukuthi uma ngabe umuntu ezokhulelwa loyo muntu loyo kubakhona asemele akwenze ngoba ukunakekela ingane akusiwo umsebenzi wokudlala futhi ukukhulisa ingane kudinga ukuthi ubenemali.

Ngingamluleka umuntu ngomkhiqizo we-detox ngoba kubalulekile ukuthi uma usebenzise lo mkhiqizo kanye nje ezinyangeni noma eziyisithupha noma ezintathu. Lokhu kuyasiza ukuthi umzimba wakho uhlanzeke ingaphakathi. Wonke umuntu uyadinga ukuthi awuhlambe umzimba ingaphakathi ukuze kuzophuma konke ukungcola okungaphakathi akwazi naye azizwe njengo muntu onamandla futhi onomzimba okhululekile.

Ezindaweni ezisemekhaya noma emaphandleni bangasizakala ngokuthi bathole izikhungo ezifana njengama hholo omphakathi bezokwazi ukuthi befundiselwe lapho ukusebenzisa i-inthanethi ikakhulukazi bakwazi ukuthi isetshenziswa kanjani ikhompuyutha ukuze izimpilo zabo sizoba lula kakhulu bezokwazi ukuthi bexhumane nalabokodokotela bekwazi ukusheshe bethole usizo.

Imithi yomugqa wokuqala yona inezigaba ezine lo muthi lona uyasiza kakhulu ekulapheni isifo sofuba futhi inemiphumela emimbi emincane. Bese kuthi imithi le enomugqa wesibili wona ke usetshenziselwa umuntu ohlulekayo ukuthatha imithi lena yomugqa wokuqala.

Umhlinzeki wezempilo wabe esazisa isigulu ngohlobo lwemithi yokulwa ne-TB ngoba ayesethole ukuthi une-TB wabe esemchazela ukuthi amaphilisi noma imithi kumele ayidle kanjani. Isiphetho-ke saba ngokuthi wayidla ngempela imithi yakhe ngendlela ayayalelwe ngayo, futhi washeshe walulama.

Angizizwa kahle ngokugcwala kwezibhedlela. Lokhu kunomthelela omubi kakhulu ekunakekeleni kweziguli ngoba akusiwukuthi zonke iziguli zinakekelwa ngendlela okumele ngabe zinakekelwa ngayo, kepha ngoba kugcwele kakhulu kugcina sekukhona iziguli ezinganakekelwa nhlobo, noma ezinganakekelwa ngendlela okumele ngabe zinakekelwa ngayo.

Abaholi bendabuko, abamasonto kunye nezikole bangaguqula kahle isimo sengqondo esibi ngabantu abakhubazekile ngokuthi bazise abantu ukuthi wonke umuntu muhle ngendlela odalwe ngayo, wonke umuntu kunesizathu sokuthi ngabe kungani abe ngalendlela ayiyo.

Yebo, zikhona izinhlelo ezikhona ezibhedlela zikahulumeni zokweseka abahlukumezwa ngokobulili i-GBV. Iziguli ziya ziqwashiswe ukuba, uma ngabe kwenzakala ngenye indlela kumele ubulili bani futhi uyakwazi ukuthi ucele ukuthi ukhulume nomuntu ukululekwa ngengqondo ukuze umutshele ngesimo sakho ukwazi ukuthi usizakale.